Thahasello, thahasello e teng ebile e kgolo ya bahahlaodi ba ratang ho tla kwano lefatsheng la rona la Afrika Borwa. Hobane ba bona hore re ruile ka di-mineral tse re nang le tsona, jwalo se ka kgauta le yona dijo tse re nang le tsona. Jwale ka matsatsi bahahlaodi ke ba rate ho tloha hore ba tlo tloha hona le hore re ja di etse jwang. Re phela kae le hore re thusa jwang. Makgetlo a mangata, o utlwe kapa o na le dibini, tsa ho tlabana hobane di tseba tshehe ntle ebile e kgolo.

Ka baka la hore ha ke lemoha hore beseng e ne ke palame, a na mokotla wa tjhelete o nang le dikarete, ekaba ke wa mang. Ke tla tloha moo mo ke leng teng. Ha ke theoha ke fihle ke ne parcel a ena e ke sa e tsebeng ha mokganni wa bese. A nkanno thonthodisa motho e kabang mokotla ona tse wa hae, kapa thepa ena na.

Batjhaki nka kgona hore ke le tsamaise ka kgwebo enana ya ka. Kgwebo enana ya ka e monate ka hore, e na le dipakana tse fapaneng tse di tsamaisang batho ka tsona. Ka mantswe a mang, ha motho a nkile package e hodimo haholo ho feta kaofela. O kgona hore a ilo bontshwa dibaka kaofela tse batho ba di thabelang. Tse batho ba ratang ho di bona, hore ho sebetswa jwang. Ho feta tseo kaofela ba tlo kgona hore kamora moo, ba lo ja dijo tsa hoseng, tsa motshehare, le tsona mantsibuya. Dibakeng tse ding tse ntle, tse ka hare ho sebaka senana se ke dulang ke isa batjhaki ho tsona kaofela. Ha re qetella re ntano phomola sebakeng se setle se batjhaki ba ka ba dulang ba robala ho sona.

Maemong a tshwanang le anana di-Uber kapa dibankeng. Ho tshwanetse ho be le mokgwa onana wa hana jwale wa di-technology wa hore motho a etse scan to pay difounong tsa smart tsa Uber, tsa mokganni wa Uber. Kapa a etse tap to pay founong ya mokganni wa Uber. Ka hoo, e tla etsa hore motho le ha o sa tshwara tjhelete, a kgone ho thusahala habobebe. Tsena kaofela ha eba ha di kgonahale, le founu mohlomong e le siko ya smart. O ka transfer-a tjhelete, mokganni wa Uber a bolele hore tsena tsohle di kgonne ho finyella account-eng ya hae. Ke tsona tse tla etsang hore dintho di be bobebe haholo, ha o sa fumana kapa wa tshwara yona tjhelete letsohong.

Taba ya pele, ke hore bakganni ba di e-hailing la di-Uber. Ke tjho le yona banka, ba ka ba le ntho e bitswang card-eng. Hore ha bona ba nka ho hlelwa kapa . Re tsebise ho patala leeto la hao. Ya bobedi, ke re ho be le ntho e bang ho theha koloi. Ho tsebahale hore koloi ya hao e tumme sebakeng seo le ha e nka nkelwa ka mahapa. Ya boraro, tsebisa ka hoo, tsebisa kapa o etse ka tsela ya ho accident. Hore bona kapa o Katla wa nkelwa koloi wa iphumana o sena.

Motswalle, leeto la rona la Gauteng. Le tle ba monate, empa re hloka ho itukisa hore dintho tsa rona di tsamaya hantle. Ke dumela hore tjhelete e re tlo e hlokang ya leeto la rona. Re ntshe tjhelete e kalo ka sekete motho ka mong. Hore e kgone ho anela dijo tse re tlo di jang tseleng le dino tse re tlo dinwang tseleng. Ka ho fetisisa mafura a tlo kenang ka hara sepalangwang sa rona.

Batsofe dumelang. Kereke e entse dintho di be bobebe haholo. Ke ronngwe ke moruti monana hore ke tlo le tsebisa hore batsofe bohle se ba tlo kgona hore ba tlo latiwa mahaeng a bona. Jwalo ke tlo kopa fela hore le tsweng ka ntle ho mamati a lona le eme dihekeng ha o bolokehile. Sontaha se seng le se seng ka hora ya borobedi le tlo tla latuwa dihekeng tsa lona. Le latuwe ke nna ka sebele, ka yona nako ena ya eight o'clock. Sontaha se seng le se seng. Ke nahana taba tsena di tla fihla tsebeng tsa lona di le monate. Hore ha ho sa hlokahala le di-taxi-ng tse hole le metse ya lona.